Mina swi seketela vanhu van'wana a va swi koti ku ri i hanye vutomi bya wena hinkwabyo na munhu loko a nga ha ri kona i fanele i sungula hansi, nkarhi walowo malembe a fambile swa antswa ku ri i tshama i hleketa munhu loyi a nga ha ri kona i hlonipha u ti hlonipha na wena vana va wehe loko u titwa ku ri hayi se swilo i nga swi koti ku ri i tshama na vanhu van'wana hayi i nga swi endla.

Ni nge ri i vavasati mara e vatswari vatswari va phela vavasati van'wana va sweka a va swi koti ku sweka vavanuna van'wana va sweka van'wana a va swi koti ku sweka. So vatswari voho va nga fanele va va va na ku ri va dyondzisa lava vatsongo ku ri swakudya swa ntumbuluko swi swi swekiwa njhani.

I ku ri vana loko va dyondzisa ku hlaya hi va dyondzisa njhani sungurisa njhani, n'wana ku ri i vone ku ri e strong point ya yehe ku ri laha a nga na matimba koho ka ka ka leswo swo swo swo swo swa ku dyondza hi kwini swo swo swo swo fana na tano na ku ri n'wana u fanele stimulate ku ri emihleketo ya yi swi kota ku tirha kahle.

Munhu wa xisati wa mbala ya munhu wa xisati wa mbala mbala e inana e lembe hinkwaro twelve months hinkwayo lavekaku a loko a heta kwalano swo swa hisiwa leswi swa khale and then a ambarisiwa leswintshwa loko a hetile ku ku ku zila munhu wa kona.

Eya ku vulavula tindzimi to tala i swinene ngopfu loko ku ri mehe ni vulavula Xitsonga ni vulavula Tshivenda na swi kota ku vulavula Xibunu na na na Xilungu na Xizulu na Xixhosa na Xisuthu na xi kota na na Xipedi. Xindebele na xi twa mara a ni swi kota ku xi vulavula na na se Xitswana na swi kota ku vulavula tindzimi maybe tindzimu hinkwato ta le Afrika-Dzonga na ti tiva to to ta ku tala tin'wana na ti twa mara ni swi koti ku vulavula ku fana na vo vo Xindebele na na na na na Xiswati.

Leswinene ku ri wa swi kota ku famba u vona tindhawu tin'wani ti tsakisaka leswi nga biha i ku ri tindhawu tin'wana loko ku ri ti-holiday vanhu swigevenga swa ku tala ni ri swa tiva ku ri vanhu va khome mali va le tiholideyi vugevenga xin'wanani i ku ri ti-accident vanhu va tsake ngopfu kuma ku ri munhu maybe u karhele i suka kule ti-accident tinghozi ta timovha na toho hi leswi nga biha.

A ni tivi ngopfu vukatolika ni tiva vukreste so ni nge swi koti ku ri ni ku ri a mara ku vona ka mehe a swa fana mara a swi fani. Ku na ku ku ku va va va va nga ku lava vakatoloki va va strict ngopfu wu nga ka wisiwa oro ku fambiwa ekerekeni ni friday loko ni nga ni nga ni nga hoxi a mara a ni tivi ngopfu hi hi ku ri exikarhi ka ka ku hambana exikarhi ka vukreste na vakatoloki ku ri ku ta va ku ri yini kahlekahle.

Swi swi swi swi swi tiyisa vuxaka ku ri vana lava vafana va swi kota ku tiva ku ri no va famba va ya entshaveni va ta endla swilo leswi na koho na ku swa pfuna hi ku sweswi nkarhi wa sweswi ku ri vanhu lava va va va va va swi kota ku ri va dyondzisiwa va va va tiva ku ri a phela xilo lexi xi thyakile a xi tshami kwalano swi ta endla ku ri mavabyi a a va kona.

Me ni nga cinca ku ri vavasati ku va ku ku vula ku ri va fanele va tshame ndlwini va endla vana ntsena vavasati na vona va swi kota ku pfuna ku ri va tirha va tisa mali ekaya and sweswo tano mara leswi ku ri ku wansati i fanele a tshama e ndhawu ya ye yi le khixini a hi swona sweleswo.

Mehe ni vona ku ri ndhawu laha u yaka kona yo i kahle ya swi kota ku ri i tsakisa endla ku ri holiday i va yinene na vanhu i fambaka na vona ku ri vanhu lava fambaka na voho va va va tsakisa i vanhu va va va mundeni i vanhu va va va va va va ndyangu or i njhani vanghana va wena ku ri mi ya ku tsakeni laha mi yaka kona.

A me ni tiva ku vavasati a va pfumeleliwangi ku ri va burisana hi malovolo a ni swi tivi a ndzi tshame ndzi vutisa ku ri xivangelo i yini vo vavasati va nga swi koti ku ri va va va burisa va burisana e leswi va swa malovola a ndzi se tshama ndzi vutisa mara hi voho va pfunaka ku ri va vita makoti ku ri a fika va endla swilo swo tani mara ku ri va va va va fika lahayana va va va va burisana hayi a hi vona shame.

Mehe ni twa ku ri va ri vanhu va Vatsonga rixaka ra vanhu va Vatsonga ku ri va rhandza swilo swo swa kahle mivala va rhandza mivala ya ya kahle yo ku ku ri ya vonakala mivala ya koho a va fani na na na na na na na na maxaka man'wana ku ri va tirhisa swilo swa swa swa swa swiharhi ku ri brown-i na white. Matsonga vo va rhandza swilo swa ti-pink, ti-yellow, ti-green ende le ta ku hatima leti ta ta kahle.

Ni vona ku ri vavasati endyangwini swi cince ku ri va famba va va va swi koti ku famba e entirhweni va na voho va swi kota ku tirha eti-contract-ini va va va va va va va mikisa tisemende na swona swo fana tano mintirho a yi tirha hi vavanuna va swi kota ku ri va nghena tihofisini va va ti-CEO a swi fani na swa khale ku ri nsati u tshama endlwini ntsena i endla vana a a a sweka ntsena va swi kota ku ri va endla mintirho leyi hinkwayo.

Leswi swi lawulaka i ku ri nsati wa kona i na vana vangani i na malembe a ngani i za a tshama a cata i ti khoma njhani swo swo swo swo fana na sweswo leswo swa swa swa swa swa swa lawula ku ri munhu wansati hi ta mu lovola ya ku fika kwini na voho va le va le va le va le ndyangwini va ta va ta va ta vutisa ku ri va lava mali ya ku fika kwini.

Ni nga mu hlamusela ku ri a hi i timanga xigugu i xigume eka hina hi xi vita xigume. Timanga letiyani ta gayiwa loko u heta ku gaya timanga letiyana hi teka e mugayo mugayo wa wena wa wu toast-a loko ni ni ni ku roaster ehenhla ka ndzilo ka pani hi chela na mafurha ku cheriwa mafurha na timanga letiya ti nga gayiwa na na na na na na na na mugayo luyani u nga u nga toast-iwa swi mikisiwa hinkwaswo swi gayiwile swi ri soft ku ri swi hlangana na mafurha lawayana a hlangana swilo swi swi endla inana loko loko se swi humile ku fanele ku ri i peanut butter leyi nga crunchy e xigume hayi xi nandzika ngopfu futhi.

Mehe ni tiva ku ri ku fane ku loko i ri n'wansati i tshame ematirasini lowu a mi tirhisa na muringani wa wena i tshama ematirasini vhiki rero ra ku ri munhu loyi a nga ha ri kona i lovile loko ku yiwa masirheni wa famba na wehe a van'wana va va va va va va pfala xikandza van'wana va ku ku mbariwa xoka loko u fika masirheni na tano a wu a wu a wu a wu a wu a wu suki endlwini a wu a wu a wu fanele ku ri i kumeke i le exitarateni namadyambu leswi swo tani.

Ma vona xikombiso lexinene loko va vona me me na swi kota ku tikhoma kahle a ni rhandzi ku ri ni rhuketela ekusuhi na vana ni ni vulavula swo swo swa ku hume endleleni na ku no no no no na ku tihlonipa se munhu na swi kota ku ri ni ti hlonipha ku ri a hi loko ni fika ka vana na vona va swi tiva ku ri a mhani ntsongo or mhani hulu ku or hahani loko va vula va va va va tshama va tsakile ku ku ku ku vhakachela inana mhani tsongo ni lava ku vhakachela hahani hayi ni tikhoma kahle ni munhu shame.